Nakong eo ke neng ke robehile leoto ka yona, ke ile ka tsoha ka ya sepetlele mme ha ke fihla sepetlele, ka fumana mola o molelele wa batho ba bangata ngata ba sokang ba thuswa. Ke ile ka ema moleng oo ka ema empa ke ne ke utlwa hore leqeba lena le ke ke be la fola hona jwale tjena ebile ho bohloko le leoto lena la ka le a opa, ke ile ka ya ho e mong wa baoki. Ka kopa hore a mphe fitise lineng hore ke kene ka hare. Ngaka e tle tsebe ho ntlha tloha moo ke o ile a re tjhe ha tlo kgona hobane batho ba mona moleng kaofela ba tlo etsa manganga hore ke kene, hobane le bona ba fotse mola. Ke ile ka fola mola ho fihlela e ba nako ya ka ya ho kena ka hara sepetlele, mme ke kene moo letsatsi se bile le di kentse, empa ke ile ka e fumana thuso.

Banna ba bangata ba sebetsa mesebetsi e kotsi haholo, haholoholo banna bana ba sebetsang mosebetsi wa bo sireletse bana ba tsamayang ka dikoloi tsa ditjhelete tse tsamaisang ditjhelete bo fatshe ka bophara. Banna bao ba sebetsa mosebetsi o kotsi haholo mme basebeletsi ba bona ba hloka ho ba fa dintho dibetsa tse kang dithunya, diaparo tsa ho itshireletsa le dintho tse ding hore ba itshireletse hobane bo tsotsi ba rata ho hlasela dikoloi tsena tsa ditjhelete, mme banna bana ba tlabe ba lemala. Banna ba tshireletso ka hoo banna bana ba tshireletso ba hloka ho bolokeha, ba hloka ho fuwa dibetsa ho lwantsha ditsotsi tsena mme ba hloka le ho fuwa bonnete ba hore ba tla bolokeha mosebetsing, ba tla kgutlela mahabona. Ka hoo, bahiri ba bona ba tlameha hore ba ba batlele dibetsa tse tla ba lwanela. Ha ho se ho le hobe.

Mabaka ao nka afang mmuso bakeng sa hore ke ye metseng e toropong hore ke lo fumana thuso ke hore mmuso o tla tlameha ke hore o tlise dintho tse ding toropong mme o di hafolele metseng. Dintho tse kareng dingaka tse hlwahlwa meriana, dipidisi tse ding le dintho tse ngata. Batho ba bangata ba tloha metseng ena ya mahae ba ya ditoropong ho ya thola kalafo mme ha mmuso o ka qala ka ho nka kalafo e tswetseng pele ha e tlisa mahaeng. Ke bona e le ntho e ka lokang haholo ebile batho ba bang ba be ba kule haholo ho hore baka ba ba fihla le toropong. Ka hoo, dintho tse toropong di ka tliswa metseng ho hafola tjhelete tjhelete tsa ho isa batho, moo ditoropong.

Ke nahana hore lebaka lebaka leo ditsebi di reng motho ya tholang treatment ya anti retroviral therapy o kgothalletswa ho tlohella ho tsuba le ho nwa jwala. Ke ka hobane lefu lena la HIV and AIDS Ha le ho tshwere ke lefu le leng hore le hloka hore sefuba sa hao se dule se buleile le motho ya tshwereng ke TB e leng Tuberculosis, o tlameha ho tlwaela sefuba sa hae se dula se buleile mme ho tsuba musi oo o kwahela sefuba sena mme ho hlahisa dijo ka sefuba ka sefubeng. Ke ka hoo motho eo a nang le lefu la HIV and AIDS le TB a ke keng a fola jwala haholo bo kenya acid ngata mmeleng le metsi a mangata mmeleng e leng ntho e sa hlokeheng mothong ya tshwarang ke HIV and AIDS le TB.

Ke nnete hore motho o tlamehile ho ya sepetlele, le ha tshwerwe ke ntho e nyenyana e kang mokgohlane kapa yona hloho hobane mafu a mangata a maholo kapa a sa alafeha, a qala ekareng a manyenyane mme a qala ka dintho tse kang mokgohlane, mohlala, HIV and AIDS ha e qala ntho tse bontshang hore ya qala ke ntho tse kareng mokgohlane hlooho, diso kapa ona mala. Ka hoo, motho e mong le e mong ha a sa ikutlwe hantle, le ho ka ba le mokgohlane hanyane o monyane o tlamehile ho ya sepetlele hoya. Itekola hore ekaba o na le eng hobane mme ha ntsa itekola jwalo, ho ka tholahala hore ebe o na le lefu lena le sa alafeheng ekaba diabetics HIV and AIDS or hobane mafu ana a na le kgahlamelo haholo bophelong ba motho.

Kgwedi ya Phupjane e le kgwedi ya bophelo bo botle ba banna, banna ba tlameha ba a elwe hloko hore kgwedi ya Phupjane e bohlokwa haholo maphelong a bona hobane ke kgwedi e leng hore e tla ba thusa hore ba ke ba ye ba lo itekola hobane banna ke batho be leng hore ha ba na taba le mafu ebile ba na le tshotleho ya hore ba ke ba ye dipetlele kapa ditleliniking. Ka hoo, kgwedi ena ya Phupjane e hlwauweng hore ebe kgwedi ya bona feela ba ke ba lo itekola, ba ke ba lo sheba bophelo ba bona hore bo maemong a matle. Na nthwena e tla ba thusa hobane banna ba tla bona hore ba na le mafu afeng. Ba bang ba na le mafu a tshwanang le bo lefu la mofetshe. Empa motho ha tsebe hobane ba tshaba ho ya dipetlele le ditleliniking ka ho kgwedi ena e bohloko haholo, ba tlameha ba elwa hloko mme ba ba latele metjha e behetsweng.

Ditokelo tsa batho tsa mmele hore ho tshwarwa jwang ke ntho e hlalosang e le kannete, dipetlele le ditleliniking. Baoki le dingaka ba leka ka hohle hohle ho hlalosetsa batho kapa batho ba tlileng tleliniking hore mmele o tshwarwa jwang. Ba be ba ba hlalosetse hore motho ka mong o na le tokelo ya hore a ka ithibela pelehi, o na le tokelo ya hore a ka itshireletsa kgahlano le malwetse. O na le tokelo ya hore a ka kganna haebe a sa dumele ho etsa thobalano. Ba hlalosetswa batho ba ileng tleliniking ke ditleliniki le dipetlele hore mmele wa motho ke mmele wa motho o etsa seo a se batlang ka mmele wa hae, mme ba be ba behetswe le di-chat maboteng hore ha se ba sa batle ho hlalosetsa ba iponele maboteng

Ee, ke ntho e lokileng hore bana ba banyane dikolong ba fumane thuto ka tsebo ya ho sebedisa dipidisi ho thibela pelehi hobane bana ba banyane ba kena dikamanong tsa thobalano, ba sa tsebe ditlamorao tsa thobalano e sa sireletsehang, ka hoo, ba tlamehile ba rutwe hore ba ho di teng dintho tse kang dipidisi ho thibela pelehi hobane bana ba dikolong ho ba ba le bana ba qetella ba tswile dikolo, ba sa sebetse ebile ba kula kapa ba na le masea a senang batswadi. Masea asa hlokomelehang jwale ba tlamehile ba tsebiswe hore di teng di ntjha dintho tse ba ka di sebedisang ho thibela pelehi le bokgatjhane bo sa bo sa rerwang mme ba tlamehile ba di sebedisa, ba se ba rutuwe ka tsona ho qoba mathata kapa ditlamorao tsa nthwena.

Tjhe, nna ke nahana hore dipidisi tse nowang ke basadi tsa ho thibela pelehi di lokile hobane di etsa mosebetsi oo di o reretsweng hore di o etse, e leng ho thibela pelehi, empa e le ho ya ka mmele wa motho ka mong. Hore dipidisi tsena di o tshwara jwang jwalo ka dipidisi tse ding le tse ding, dipidisi tsa hlooho kapa tsa mokgohlane le tsona di ntse di na le ntho di o etsang mmeleng hobane mmele ya rona e fapane. Dipidisi tsena haebe nne di sa loka di ka be di sa test-uwa kapa di ka be di sa dumelletseha ke Lefapha la tsa Bophelo hore di kene dipetlele di fuwe basadi ke ntho e ntle dipidisi tsena na ebile di thusa basadi ho se be le bana ba sa rerwang, ebile dipetlele di etsa hantle hore dife basadi dipidisi tsena.